Jwalo ka ha o le dilemong tse tlase, o lokela hore ba le copy ya hao ya tleliniki, ID copy ya motswadi, affidavit-i moo motswadi a tla be a a itlama hore wa o dumella hore o bolle. Mme tabeng ya sepetlele, o lokela ho ya le motswadi wa hao sepetlele mme a lo tlatsetsa foromo ya teng mme le etse appointment-e. Ka mora moo hee ha ba se ba lekodisitse ntho e nngwe le nngwe, ba tla tla ba le bitsa ka letsatsi leo ho dumellwaneng ka lona moo.

Hwa ha loka hobaneng, re le batho ha re tshwane mme ha re lekane re se meno. Ka lebaka la hore mmele ya rona ha e tshwane hohang. Mme o ka fumana hore se sebeletsang motho e mong, ho wena jwalo ka motho se ka so sebeletse. Moo e leng hore motho ha ka o fa keletso e itseng, a re yena o e sebediseditse ya mo sebeletsa. Ho wena, o ka fumana hore ha eno o sebeletsa hohang kapa e tla o kudisa le ho feta, ebe o kotsing ya hore o ka hlokahala le ho hlokahala. Jwale ho bobebe hore motho a mpe a e ikise, a fumane se mo loketseng, se tla tshwanelang le yena kapa setho sa hae sa mmele ka kakaretso.

Ba bophelo bo botle ba ka tsebisa bakudi ka kotsi ya meriana eo e senang setempe. Mme ba ba elelliswe mme ba ba kope hore ba tsebise le batho ba haufi ba bao bakudi bana ba phedisanang le bona. Mme tabakgolo e, kapa yona platform-o e tsamaisang melaetsa hantle ke marangrang a di kgokahanyo. Jwalo ka ha batho ba bangata ba sebedisa marangrang a dikgokahanyo, ho ka nna ha etswa dikelelliso moo, ha elelliswa batho ka kotsi ya meriana e senang setempe le hore ha e melaong. Mme, hape ke hore feela ba tsa bophelo bo botle ba sebedisane le sepolesa hore ya tla tlolang molao le ka mora hore a elelliswe kotsi ya ona kapa ho fosahala ha teng, ke hore fela a tshwarwe.

Kgotso le kae? Ke founne mabapi le ho le tsebisa hore ha esale re eme mona ho tloha hoseng, re emetse tleliniki. Re, bothata ke hore hana jwale re na le bakudi ba bangata mme hara bona hona le ba kulang haholo. Re na le bakgatjhane, re na le bo nkgono ba eleng hore ha ba kgone le ho ema nako e telele. Mme ka hona, re kopa thuso ena e potlakileng hoba jwale ha ba sa kgona. Le hona jwale, jwalo ka ha ke bua tjena re na le mokgashane ele horeng o kgathetse hona-hona mme ekare o na le bothatanyana. Ka kopo ke tla tjhabela thuso ya lona.

Hore ngwana a petle ha tswa ho bolla sepetlele, ho bakwa ke hore ha a hlokomele leqeba la hae letsatsi le tjhabang le le dikelang. Ha sebedise meriana eo a loketseng ho e sebedisa. Mme e kgolo ke hore, o ka fumana hore ha hlatswe leqeba leo la hae kgafetsa-kgafetsa jwalo ka ha a loketse mme le jwale ka ha a laetswe kwana sepetlele. Mme hona ho ka thibelwa ka hore, ngwana a latele melao eo a e filweng. Mme le motho ya mo hlokomelang a etse bonnete ba hore re o shebana le yena feela, ha shebane le dintho tse ding ka thoko jwalo ka ho pheha jwalo jwalo. A shebane le yena ho fihlela ngwana a be a fola.

Movember Campaign e reretswe ho thusa bo ntate ho thibella kankere. Ho ba thusa ka botho ba bona hore ba seke ba ba le kgatello ya monahano. Ke hore e thusa batho ba bo ntate hore ba ke ba tsitse, ba matlafale ka tsela tsohle. Ka tsela ya monahano, ya maikutlo, ya bona bothong ka kakaretso.

Matshwao a kankere a tshwana le ho ba le kotelana sethong se itseng sa mmele wa motho. Mme mmeleng wa motho wa mme le wa ntate e ka itlhahisa ka mahafing. Mothong wa mme kotelana eo e ka itlhahisa matsweleng mme ho bo ntate e rata ho etsahala bothong ba bona ba botona. Mme ha e le jwalo bathong ba ba ngata e rata ho etsahala ka hore motho ha hohlola ho tswe madi, ka hlakoreng le leng a be le ho fufulelwa ho hoholo, a tsamaye a lahlehelwa ke mmele hape.